Izithutha ezobe zithutha abantu abadala ziqhathaniswa kalula nalezi eziyizinsiza zokuthutha zomphakathi. Kuba khona ibhuku elincane lapha khona kubizwe kuhlanganyelwe, kubizwe izithutha ezesonto, kube nelanga, kuhlelwe ilanga lapho khona kuzodingeka khona abantu abadala. Izithutha zesonto abantu abadala kube zona zibe zodwa lezo. Bese lezi ezinye izinsizwa zokuthutha zomphakathi zona zisebenza mihla namalanga, zisebenza mihla namalanga. Kodwa kuzomele ziye esontweni, kuzomele kuhlelwe ilanga lapho khona kube kube nenani labantu ukuthi bazonela khona.

Or ama-timetable webhasi kuzomele alungiselelwe ngamahora aphakeme kakhulu. Ngoba siyazi ukuba ibhasi lihamba kancane, lihamba liyazitotoba, kodwa lizofika la liyakhona futhi ibhasi ngilithandela ukuba lithatha ngobuningi abantu, nanoma lizohamba isikhathi kodwa lona lithatha ngobuningi, lifike lapho. Kuzomele ukuba uma kube kuzohanjwa ama-hour, ama-hour noma imizuzu yokuthi bahambe bayihlehlise nga-two, nga-two hours kuze bazokwazi ukuba bafike ngesikhathi abasihlelile ngoba uma bazosuka ngesikhathi esesendlulile bazofika umcimbi usuphelile. Lokho kungasiza kakhulu ukuba kube nama-timetable ebhasi kahle abhalwe kuze konke kuhambe ngokufanele.

Kungabasiza kakhulu lobobuchwepheshe abantu abadala ngoba bazokwazi ukuba iyiphi i-transport abazofuna ukuhamba ngayo, iyiphi abazokwazi ukuhamba ngayo noma ba-apply-e kuyo. Lokho kusiza kakhulu ngoba kuzoba ubuchwepheshe kuyakwazi ukuchaza kangcono ebantwini abadala bawazi ukuhlukana kwawo ama-shuttle kuze konke kuhambe kahle noma bakwazi ukuba uma uzazi ukuthi uyakude ukhwele indiza, mawukwazi ukuthi uyakude futhi ukhwele ibhasi noma isitimela. Lokho kusiza kakhulu ebantwini abadala.

Oh, ngingawahlela kahle ngoba kuzomele ku-toll kube namasayizi wezimoto. Kuyothi imoto uma indlula uma ithwele iy'mpahla kube nesayizi e-check-wayo kuze noma ihlolwe kuze imoto izokwazi ukuba nesisindo esifanele kanye nalawa akhipha imimoya. Lokho kuzosinceda, ngoba lezi zimoto ezithunyelwe izinto ezahlukile zihlolwe ukuba zibe nesisindo esanele ezifanayo. Kube nesisindo esiphezulu ukuba la imoto akumelanga indlule leso sisindo. Uma kube iyasindlula, kuzomele ithole enye i-tolls noma ibhekelwe enye indlela yokuthuthukiswa.